Mhaka yo vanhu va dyondza hi inthanete yi antswisa vutomi swinene hikuva vanhu a va boheki ku fambafamba va ri karhi va ya dyondza kwalomu tindhawini leswaku vanhu va tshama emakaya kutani va pfula tiselulafoni ta vona kumbe tileputhopo ta vona kutani va sungula ku dyondza, leswi swi endla leswaku mali yi hlayiseka naswona swi pfuna leswaku lava kalaka mali yo ya tindhawini to karhi na vona va kuma dyondzo hi ku hetiseka ku fana ni lava a va nga ta, lava kumaka dyondzo endhawini yeleyo. Leswi endla leswaku munhu un'wana na un'wanyana a kota ku kuma dyondzo hi ndlela yo fanela leyi hetisekeke handle ko va vanhu va va va va va nga kumi dyondzo hikokwalaho ko kala mali yo khandziya kumbe mali yo endla swin'wana na swin'wanyana. Ku dyondza hi inthanete swi antswisa vutomi hikuva vanhu hinkwavo eAfrika-Dzonga va kota ku kuma dyondzo yo fanela hinkwavo.

Avuxeni muphakeri wa vukorhokeri, ndzi twile leswaku ku na vukorhokeri bya Wi-Fi lebyi nga durhiki lebyi sunguriwake edorobeni ra ka hina. Ndzi fonela ku vutisa leswaku vukorhokeri lebyi xana i mali muni, nxavo wa kona i mali muni loko ndzi lava vukorhokeri lebyi xana ndzi nga xava hi mali muni? Naswona wu hlayisekile ke? Ndzi nga ka ndzi nga kumi tinkingha loko ndzi ri karhi ndzi wu tirhisa ke hikuva ndzi lava swilo swo hlayiseka, naswona loko ndzi wu lava vukorhokeri lebyi ndzi fanele ku tsarisa njhani ndlela yo tsarisa hi yini? Xana ndzi fanele ku ya endhawini yo karhi ndzi ya tsarisa kumbe xana n'wina mi ta teka ma mavito ya mina mi ndzi tsarisa xana? Inkomu, ndzi ta rindzela riqingho ra n'wina ra le nyongeni kumbe ndzi ta rindzela nhlamulo ya n'wina kwala vhikini, hiswona mi va na siku lerinene.

Phephahungu ri endla leswaku vanhu va tikuma va antswiseka eka ku dyondza kumbe eka swa tidyondzo. Phephahungu ri endla leswaku vanhu va kuma e vutivi byo karhi hi dyondzo naswona vanhu va tshama va nghenelerile kumbe na vona va ri karhi va tiva swo karhi hi dyondzo, ri endla leswaku munhu un'wana na un'wanyana a nga lahleki kumbe a nga tikumi a ri karhi a famba exinyamini kambe a va ni vutivi byo karhi bya dyondzo na yena a tikuma a ri karhi a nghenelela eka swa dyondzo. Phephahungu ri endla leswaku vanhu va tiva leswaku ku humelela yini hi dyondzo ya laha Afrika-Dzonga, xikombiso, phephahungu ri nga ha endla leswaku vana va xikolo va tiva leswaku loko va lava ku apply-a endzhaku ka grade twelve ya vona va apply-a kwini.

Ku rhumela marungulo swi teka nkarhi leswaku munhu loyi a rhumeriweke a kuma rungula ra yena, naswona na yena swi nga teka nkarhi leswaku a hlamula rungula leri, xikombiso loko ku humelele nkosi munhu a tsalela munhu a n'wi tivisa leswaku ku humelele nkosi kumbe ku na mhaka ya xitshuketa, munhu loyi a nga tsaleriwa a nga heta malembe kumbe tin'hweti a nga se kuma e rungulo. Kambe hi ku tirhisa riqingho swi endla leswaku ntirho wu olovisela swinene, vanhu va hatla va kuma e timhaka ta vona hi xihatla. A swi bohi leswaku munhu a heta malembe a nga kumanga timhaka, timhaka va hatla va tikuma hi xihatla swinene va nga ri va nga zi va hlupheka swi ku ku bela riqingho swi olovisa swa ku timhaka tikumeka hi .

Ku ya hi mina AI yi ta teka xinkwa xa vanhu enon'wini, leswi hileswaku AI i thekinoloji naswona loko risimu ri huma ri hangalaka matiko hinkwawo kutani vanhu va sungula ku rhandza risimu rero, kutani risimu rero ri kuma ku rhandziwa ko tala ri kuma ti two million likes. Leswi i ku rhandziwa eka tipulatifomo hinkwato ta vuyimbeleri, leswi hi hlaya eka ti-social midiya, hi hlaya eka ti-Facebook, ti-inthanete, YouTube, tinsimu hinkwato ta AI ti duma ku tlula mpimo ku tlula ta vanhu lava rhekhodaka, hi yo mhaka AI yi ta tekela vanhu e xinkwa enon'wini hikuva tinsimu ta vona ti hatla ti hangalaka naswona vanhu va rhandza tinsimu ta kona.

Loko n'wana a tirhisa foni masiku hinkwawo leswi endla leswaku exikolweni a nga ha tirhi kahle kumbe mbuyelo wa yena wa le xikolweni wu nga ha tsakisi. Leswi swi vangiwa hi leswi n'wana a teka nkarhi wo tala a ri karhi a tlhavatlhava e riqingho ra yena ra le nyongeni, nkarhi wo kuma nkarhi nkarhi wo hlaya tibuku na ku tsala mintirho ya yena ya le kaya a nga ha wu kumi, ematshan'wini yo va n'wana a hlaya tibuku, n'wana u va a ri eka ti-social midiya kumbe n'wana u va a ri karhi a tlhavatlhava foni ya yena a vona leswiya na leswiyani. Leswi swi endla leswaku n'wana a nga ha yingiseli exikolweni. Hi minkarhi yo tala na loko n'wana loyi a tshamile u lava ku tikuma a ri karhi a tlhava selulafoni ya yena, leswi endla leswaku n'wana exikolweni a nga ha nandzikeriwi hi swa tidyondzo kambe a nandzikerisiwa hi swilo swa selulafoni tsena, hi yo mhaka ku tirhisa foni hi n'wana swi endla leswaku exikolweni mbuyelo wa yena wu nga tsakisi.

AI yi kahle eka vanhu, naswona yi bihile kambe mina ndzi leswaku AI yi bihile eka vanhu hikuva vanhu vo tala masiku lama va tshembele eka yona ku endla swilo swo tala, leswi swi endla leswaku vanhu va nga ha vi na nkarhi wa ku lavalava vuxokoxoko hi ku hi xitalo kambe vanhu va ya eka AI ivi va fika va yi vutisa kutani yi va nyika e vuxokoxoko lebyi va byi lavaka. Leswi endla leswaku vanhu va loloha ku lava vuxokoxoko na swin'wana na swin'wana hi vona vini, swi endla leswaku vanhu ni miehleketo ya vona yi nga kuli, yi nga ndlandlamuki hikuva vanhu lava va tshembele eka AI for swilo va tshembele eka AI ku endla swilo hinkwaswo.

Ndzi nga va hlamusela leswaku loko va lava ku kota ku kuma mfikelelo eka Wi-Fi ya vona, va fane va pfula lexi vuriwaka leswaku i Wi-Fi endzeni ka foni ya vona kutani e-router ya vona yi ta va yi endlile leswi vuriwaka leswaku i hotspot, loko yi endlile leswi vuriwaka leswaku i hotsport, leswi swi vula leswaku vona va ta kota ku kuma mfikelelo eka Wi-Fi hikuva router yi ta va yi endlile leswaku yi ta va yi endlile hotsport, hi ndlela leyi va nga teka riqingho ra vona kutani va lavalava swin'wana na swin'wana leswi lavaka e-data.

A ndzi ta fika ndzi ku avuxeni vayingiseri, namuntlha ndzi lava ku ya mi ku ya mi navetisela bindzu ra mina. Bindzu ra mina i bindzu ra ku phamela swakudya naswona rikumeka kwale emugangeni wa le Rejeni exitarateni xa kwale Rejeni nomboro ya kona i fourteen oh two. Ebindzu leri i bindzu ra ku phamela e swakudya swa ku aka miri, swakudya swo nandziha swa ku nyika rihanyo. Haa, loko wo dya swakudya leswi ni siku ni rin'we u nga ha ka u nga ha pfuki u khomile hi dlala. Hi lero loko u dya namuntlha u nga heta vhiki u nga dyanga swakudya hikuva vu nandzi lebyi nga le ndzeni ka swakudya leswi u ta ti natswa tintiho u nga heti. A hi teneni hi ta xava swakudya swa ku aka miri.

Tiqingho ta khale a ku ri tiqingho kumbe tiselulafoni letitsongo swinene, leti nga na leswi ti vuriwaka ti-button-i leti tsariweke tinomboro. Hakanyingi a ti tirhisiwa ntsena ku endla ku endla ku foyina kumbe ku tsalela un'wanyana e hungu ro karhi. Tiselulafoni letiwa a ti fani na ta sweswi. Ta sweswi tiselulafoni to tala i ti-smartphone. Tiselulafoni leti i ti kulu naswona u kota ku endla xin'wana na xin'wanyana hi tona. U kota ku nghena ka internet u kamba swin'wana ni swin'wana leswi u swi lavaka. U kota ku vulavula ni vanghana va wena hi ti-social media hi ti-WhatsApp, ti-Facebook ni ti-Twitter, u kota ku chaya tinghoma hi tiselulafoni leti, u kota ku ti xuta swinepe swo saseka no tlhela u endla swin'wana na swin'wanyana leswi ndlandlamukeke hi selulafoni ya sweswi.

iPhone e lexi vitaniwaka leswaku i khamera ya xona yo xuta, yi xuta swinene lero swinepe swa kona swi huma swi basile. Kasi Samsung a hi ko tala swinepe swa kona swi nga huma swi basile, nakona Samsung yi tirhisa Android kasi iPhone a yi tirhisi Android yi tirhisa leswi vuriwaka leswaku i SOS. iPhone a yi sendeli swinepe eka Samsung, kasi Samsung yona na yona a yi nge sendeli swinepe eka iPhone loko u nga tirhisanga ntsena e WhatsApp. iPhone na Samsung swi hambanile swinene hikuva hinkwaswo a swi tirhisi e nchumu wun'we wo endla leswaku foni yi tirha. Xin'wana na xin'wanyana xi tirhisa wa xona leswaku foni yi tirha.

Foni yi pfuna ngopfu loko munhu a lava ntirho hikuva hi minkarhi yo tala, tiposo ta mintirho kumbe swinavetiso swa mintirho swi va swi navetisiwe ka leswi vitaniwaka tiinthanete, kumbe eka ti-social midiya ngopfungopfu eka Facebook. Tikhampani to tala natona loko ti lava mintirho ta swi kota ku navetisa swinavetiso swa ntirho eka riqingho kumbe eka foni hi Facebook. Leswi endla leswaku munhu loko a lava ntirho kutani a fanerile hi ntirho lowu kumbexani kutani loko a fikelela swilaveko swa ntirho lowu, wa swi kota ku apulayela ntirho lowu kutani va n'wi vita eka leswi vitaniwaka leswaku i interview. Selufoni yi pfuna swinene loko vanhu va lava ntirho hikuva mintirho va yi kuma hi xihatla, hikuva vanhu vo tala va swi kota ku veka lomu ka tifoni ka ti-social media ta vona swivandla leswi nga kona .

Ina ku rhumela hungu hi ku rhekhoda eka WhatsApp i mhaka ya kahle swinene, hikuva munhu loyi u mu rhumelaka hungu leri u kota ku twisisa hinkwaswo leswi u swi vulaka. Munhu loyi u kota ku kuma hungu leriwa hi ndlela ya xiyimo xa le henhla, a tlhela a twisisa hinkwaswo leswi hungu ri vulavulaka hi swona. Leswi pfuna leswaku munhu a nga pfi a ehleketa kumbe ku vumba leswaku a wu lava ku vula yini, kumbexani hungu leri u ri tsalaka ri mayelana na yini. Hikuva a nga twisisi yan'wana marito lama u nga ta va u ma tsarile. Kambe hi ku rhekhoda kunene munhu wa swi kota ku twisisa leswi u swi vulaka a tlhela, na yena a kuma ntwisiso wa xiyimo xa le henhla swinene a tlhela na yena a hlamula e hungu ra wena ku ya hi ku twisisa ka yena.

Mina Wi-Fi leyi ndzi yi tirhisaka, ndzi tirhisa Wi-Fi ya ka Vodacom kumbe i router leyi ndzi nga yi kuma eka Vodacom. Router leyi ndzi yi fanisa na Wi-Fi hikuva yi ni data leri ndzi ri hakelaka hi n'hweti, yi tirha tanihi Wi-Fi. Wi-Fi ya mina yi khoma swinene yi khoma hi xiyimo xa le henhla, yi khoma kahle lero ni siku ni rin'we a ndzi se tshama ndzi hlupheka hi netiweke kumbe siku ri hela yi nga se khoma kahle. Yi khoma kahle hikuva ndzi yi veke eka ndhawu leyi netiweke yi nga kona, laha ndzi nga yi veka kona netiweke yi khoma kahle swinene. Hi yo mhaka ni Wi-Fi ya mina yi khoma kahle yi nga pfi yi chavachava e netiweke.

Ndzi mi hlohlotela leswaku mi xava e risimu ra mina. Hikuva risimu ra mina a hi risimu ntsena, i risimu leri endlaka leswaku munhu loko a yingisela rona a rivala tinkingha ta yena hinkwato kutani moya wa yena wu kuma kurhula. Risimu ra mina ri tisa kurhula na ntsako endzeni ka mimoya ya vanhu, naswona loko u yingisela rona ha tinkingha ta wena hinkwato ta famba, kutani u sala u basile emiehleketweni tanihi n'wana lowutsongo swinene. Risimu ra mina ri dyondzisa swo tala hi vutomi lero, loko u yingisela rona wa swi kota ku hlula tinkingha kumbe swiyimo hinkwaswo laha misaveni hi ku yingisela risimu ra mina. Hi yo mhaka a hi xaveni risimu leri ra mina leswaku hi ta wisa tinkingha ni ku hlula swiyimo.

Ina munhu a nga yimanyana hi matirhiselo ya data leswaku yi nga heli hi nkarhi lowutsongo. Munhu a nga tirhisa data ya yena hi ndlela leyinene leyi hlayisekeke, leswaku yi nga heli hi nkarhi kumbe leswaku yi nga hela nkarhi hi yo mhaka munhu u fanele ku yimanyana kumbe ku hunguta matirhiselo ya data hi minkarhi yo tala.

Leswaku munhu a kota ku hunguta ku tirhisa data ya yena, munhu u fanele a tiyisisa leswaku u ti nyika nkarhi wo tala a ri karhi a endla mintirho yin'wanyana, handle ko tirhisa foni ya wena xikombiso loko ku ve wena siku a ri hela u ri karhi u nghene eka social media u nga hunguta ku tirhisa data ya wena hi ku teka nkarhi wo karhi u teka u tirha mintirho ya wena ya mavoko kumbe mintirho yin'wana na yin'wana ekaya. Leswi swi endla leswaku u nga khomi foni naswona u nga vi ni ku naveriwa ka ku pfula data ya wena kutani u vona leswi humelelaka. Loko munhu o kota ku hunguta ku tirhisa data ya yena munhu loyi u ta va a hlurile swinene hikuva vanhu vo tala masiku lamawa a va ha endli mintirho ya vona hikokwalaho ka ku tshama va ri karhi va khome tiselulafoni va tirhisa ti-data ta vona.

Nkoka wo va na xilo xo titshega hi xona ku endlela ku kuma Wi-Fi swi pfuna hikuva loko gezi ra ha fambile kutani ndzi nga ri na data kumbexana Wi-Fi ya mina yi nga tirhi, ndza swi kota leswaku ndzi kota ku kuma mimeseji ya mina kumbe leswi vanhu va nga ndzi rhumela swona hi ku tirhisa e data handle ko tirhisa Wi-Fi. Ku va na xi xo titshega hi xona ku loko gezi ri fambile leswaku ndzi kuma Wi-Fi swi endla leswaku mimeseji leyi mina a ndzi endla a ndzi lava leswaku ndzi yi kuma kumbe leswi a yi ta endla leswaku ndzi yi kuma loko Wi-Fi yi ri kona, ndzi yi kuma hikuva ndzi va na xilo xo titshega hi xona handle ka Wi-Fi hikuva loko gezi ri nga ri kona Wi-fi a yi tirhi na yona.

Swihlovo swa mahungu yo tshembeka lama kandziyisiweke ndzi nga swi vona hi ndlela leyi swi nga tsariwa hi yona, ndlela leyi mahungu ya ntiyiso ya tsariwaka ha wona ni ndlela leyi mahungu lama nga riki ntiyiso ma tsariwaka kona swi hambanile swinene. Hakanyingi mahungu lama tsariwaka yo tshembeka ku va ku ri ni vito ra mutsari ni website kumbe ni ni xilo xo tshembeka lexi kombaka leswaku lama i mahungu yo tshembeka lama nga tsariwa. Kasi mahungu ya mavun'wa hakanyingi timhaka ta kona kumbe vuxokoxoko bya kona a byi talanga swinene kumbe a ku na vuxokoxoko byo tala lebyi kombaka leswaku hakunene timhaka leti i ntiyiso. Hi yona mhaka loko vanhu va ri karhi va languta e mahungu ya vona ma kandziyisiweke va fane va vona ku hambana kumbe va fane va xiyaxiya e swiphemu swo karhi ku tiyisisa leswaku leswi tshembekile.

Hakanyingi swinavetiso swi va swi kombisiwile swinepe kumbe swifaniso swo karhi swa nchumu lowu navetisiwaka, naswona xinavetiso xin'wana na xin'wanyana xi na xilogene xa xona lexi endlaka leswaku vanhu va kota ku koka rinoko. Ku vona xinavetiso xa wena u ta vona xifaniso u tlhela u vona ni xilogene lexi kokaka vanhu rinoko, xikombiso loko ku navetisiwa movha u ta vona xifaniso xa movha ni xilogene kumbexana leyi tsariweke leswaku tanani mi ta xava e movha leyi kotaku ku famba ehenhla ka mapapa. Leswi hi swin'wana swa swihlawulekisi swa ku komba leswaku nchumu lowu i xinavetiso.

Vuhlohloteri lebyi a ndzi nga ta byi endla a ku ta vuhlohloteri byo hlohlotelo vantshwa leswaku va tekela dyondzo emahlweni hikuva masiku lama dyondzo i xitlhangu xa vutomi, handle ka dyondzo a ku na laha u nga ta ya kona. Hi yo mhaka a ndzi ta hlohlotelo vantshwa eka social media leswaku va tekela mhaka leyi enhlokweni, naswona va hanya vutomi bya vona va ri karhi va ti karhatela swilo swa dyondzo ntsena. Ku endlela ku tiyisisa leswaku ndzi hlohlotela ntiyiso lowu ndzi wu hanyaka a ndzi ta va komba kumbe a ndzi ta komba vutomi bya mina tanihi mudyondzi hikuva na mina ndzi wun'wana wa mudyondzi eka tiyunivhesiti ta kwala Afrika-Dzonga. A ndzi ta va komba vutivi kumbexana a ndzi ta va komba vunkoka bya dyondzo hi ku va ndzi va komba ntiyiso wa mina lowu ndzi wu hanyaka wa le xikolweni ku ya exikolweni, ku hlaya tibuku ni ku ti karhata hi matimba ndzi ti karhatela swilo swa dyondzo.